Bese e kile ya ntlogela ka gonne ke tsogile thari thata mo mosong oo. Ke ne ke tshwaregile ka go ithutela ditlhatlhobo tsa me bosigo jo bo fetileng mme ke ne ke sa robale mo go lekaneng ka jalo ga ke a ka ka utlwa alarm-o yame e lela mo mosong mme fa ke tsoga go ne go setse go le thari thata mme ke ne ka tshwanela ke go ipakanyetsa sekolo ka bonako mme ka namela thekisi.

Mosupologo le Labotlhano di na le go nna tidimalo go feta Labobedi go ya go Labone. Diura tsa off-peak, diterena tsa mo mosong kgotsa maetsiboa gantsi di na le bapalami ba le mmalwa. Ditsela dingwe jaaka ya ten past six go ya kwa kgotsa Newscastle go ya kwa Chart Hill di itsege e le tse di senang sepe. Diterene tse di tsamayang mo bogareng jwa beke jaaka go emelela ga two, three, three, five, go tswa kwa go ya kwa ga ntse di na le bapalami ba le mmalwa.

Ke palama terene go tswa kwa seteisheneng sa Mabopane go ya toropong moso mongwe le mongwe mme e nna e tletse. Terene e e tletse ka batho ba ba tsamayang ka yone mme seno se dira gore go nne thata go simolola letsatsi la me. Go pitlagana thata ke ema nako e telele ke pitlagane gona mo tereneng. Go nna mo terene e e tletseng go ngomola pelo segolobogolo fa ke le thari kgotsa fa ke na le letsatsi le le tlhanaselang kwa pele. Batho ba le bantsi mo tereneng go nna thata go bona setulo mme ke tshwanela ke go ema loeto lo lo leele.

Tsamaiso ya dibese tsa Pretoria e bonagala e thegile sentle. Dilo tse ke sa di rateng ka dibese tsa Pretoria ke gore tshedimosetso e e lekanyeditsweng kwa ntle ga di ntshwafatso tsa nako ya mmatota go ka nna kgwetlho go rulaganya loeto la gago ka katlego segolobogolo fa o sa tlwaela ditsela le dithulaganyo gape pharakano le mabaka a mangwe di ka baka ditiego tsa ama dithulaganyo tsa gago tsa mosepele. Se ke se ratang ka dibese ke gore tlhwatlhwa ya dibese e ka nna thirty rand, di a kgonega ditlhwatlhwa tsa dibese. Dibese di dira mo ditseleng tse di kgolo mme seno se dira gore go nne bonolo go tsamaya mo toropong le mo tikologong ya yona. O ka book-a diketekete tsa bese mo inthaneteng ka dipolatefomo tse di jaaka go dira gore go nne motlhofo go rulaganyetsa loeto lwa gago.

Batlhankedi ba pharakano ba na le seabe se se botlhokwa thata mo go fokotseng pitlagano ya pharakano ka nako ya fa batho ba le bantsi ka go kaela pharakano go tokafatsa nako ya matshwao le go tsenya tirisong maano a taolo ya pharakano go fokotsa pitlagano. Go tsibogela ka bonako dikotsi di thubega kgotsa ditiragalo tse dingwe go phepafatsa tsela le go busetsa kelelo ya pharakano. Ditlamorago mo bakgweetsing ba dikoloi tsa poraefete, taolo e e atlegileng a pharakano le go diragatsa melao e ka fokotsa pitlagano ya fokotsa dinako tsa mosepele le go kgobega marapo ga bakgweetsi ba dikoloi. Maiteko a batlhankedi ba pharakano a go diragatsa melao a ka rotloetsa bakgweetsi go ikopela melao ya pharakano go rotloetsa kelelo e borethe le ya pharakano. Diphelelo mo tsamaisong ya pharakano, go tokafatsa kelelo ya pharakano maiteko a batlhankedi ba pharakano a ka tokafatsa nako ya matshwao a pharakano a fokotsa pitlagano le go fokotsa go ema le go simolola.